Ngicabanga ukuthi izikole kumele ziqale zinikeze abantwana amandla wokuthi badlale i-sport, babatshele or noma bangabazisa ngesidingo sokudlala i-sports ngoba abanye babantwana ukuthola ukuthi bakakhulu ngemizimba. So, ukuze bakwazi ukudlala i-sports kuzomele nje ukuthi babadonse ngokudla, bese bayabafundisa ukubaluleka kokudlala imidlalo.

Ngicabanga ukuthi izikolo kumele zikhulume nohulumeni noma nomphakathi zikolo ukuze ukuze ukuze ezemidlalo zingalimali, ngoba okwezemidlalo kubaluleke kakhulu ezinganeni zethu. Kubaluleke kakhulu nangekusasa lwabo noma nemizimba yabo ibaluleke kakhulu.

Mina ngingakhuthaza ngokuthi mababheke ku-social media babheke ukuthi iziphi izinto abazithandayo, ngoba abafundi bathanda izinto ezahlukahlukene. Kungaba kuhle uma babheka ukuthi bathanda ini bese bakwazi ukuthi bayilandele babuze bathole ulwazi ngayo bese bayayenza.

Ayikho into emnandi njengokwazi ukuthi velaphi, wazi wazi umsuka wakini, waze ukuthi uqhamuka kuphi nendawo, wazi izinto nangemidlalo eniyenzayo yendabuko endaweni yangakini. Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngizizwa ngeneme ngokwazi imidlalo yangakithi .

Izikolo kufanele zizisingathe izindaba zezemidlalo kanye nokudlala ngendlela efanele ngaphakathi kwamakhodi okuncintisana ezemidlalo, kufanele zisingathe kakhulu zifundise izingane. Futhi bese kuba khona nabothisha abazokwazi ukuthi bese bayihlole le midlalo, bahambe nazo iy'ngane babe khona emakhodini uma izingane zidlala ukuze babone ikhono. Ukuze babone ikhono bese bayalifundisa ikhono, balithathe balimikise ezingeni eliphezulu.

Izikole kufanele bese zicele uxhaso emphakathini, zicele uxhaso noma ezindaweni lapho uxhaso lutholakala khona ukuze , ukuze ezemidlalo zikwazi ukuthi ziphokophele phambili.

Emdlaleni uma sekuthiwa kumele ngikhethe umdlalo esizowudlala uma nginabangani bami ngibheka ukuthi wonke umuntu ojabulile yini kulowo mdlalo, ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukudlala. Ngibheka ukuthi awukhethi bala lamuntu lo mdlalo wonke umuntu uvumelekile ukuthi awudlale.

Ngicabanga ukuthi ukuhlanganyela kwezemidlalo makungabi yimpoqo kodwa makuphume emuntwini, ngoba uma kuba yimpoqo abanye bagcina bangasafikanga nasemidlalweni ngoba impoqo. Kodwa uma umuntu ezizele inzuzo ingaba yinhle kakhulu ngoba yena usuke azi ukuthi ufuna ukutholani emva komdlalo, sengisho ngendaba ye-health.

Imizwa engingaba nayo ngaleso sikhathi ngidlala umdlalo we-netball ngangijabule kakhulu ngoba ngangazi ukuthi umzimba wami uyakwazi ukumelana nawo, futhi umzimba wami uzoba-healthy because of ukudlala umdlalo ofana ne-netball ngoba uyagxumagxuma. Umzimba ufuna vele ukuthi bese uyagxumagxuma futhi ngokuthi ngibe khona ngaso sonke isikhathi uma sizivocavoca.